Imiphakathi ingasiza izikole ngokusiza ekutshaleni izivande zokudla. Lapho izingane zingathola khona imifino nemifino emisha. Banganikeza futhi usizo lwezimali noma izinto zokusebenza ukuze kusizwe izikole zilungise ukudla okunempilo. Lokhu kuzosisiza ukuqinisekisa ukuthi izingane zithola ukudla okunomsoco okulungelwe ukukhula kwazo.

Impilo ye-prostate ibalulekile ngoba le ndlala isebenza kakhulu emadodeni esebakhululile, futhi izinkinga zayo zingadala ubunzima bokuchama nokunye okungathulekile. Ukuqapha impilo ye-prostate ukusiza ekutholeni izinkinga zokuqala ezifana nomdlavunza we-prostate noma i-prostate. Ngakho-ke, amadoda angaphezulu kweminyano engu-fifty kufanele abe nokuhlolwa njalo ukuze aqinisekise impilo yabo.

Imitholampilo ingasiza iziguli ngokubanikeza ulwazi olucacile mayelana nokubaluleka kokwelashwa okuqhubekayo ukuze bagcine impilo yabo. Banganikeza nezisiza ezifana nokukhumbuza nezinkathi zokuthatha imishanguzo noma ukuxhumana ngocingo ukuze kuqinisekiswe ukuthi abayeke ukwelashwa.

Ukuphatha ithambo eliphukile ngaphandle kokuhlolwa kwe-X-ray, kungaholela ekungapholini kahle kwethambo. Ekuholeleni ekubeni lithambo noma lingalungile. Lokhu kungadala ubuhlungu obungaphezulu noma izinkinga zokunyakaza ngokuhamba kwesikhathi.

Ngesikhathi ngiphendula ekushayiseni kwezimoto kuthelela kuthelawayeka omkhulu. Okokuqala ngihlole isimo sabantu abalimele ngokushesha ukuze ngihlukanise labo abadinga usizo oluphuthumayo. Ngaxhumana nabanye abaphendulile usizo abanye abaphendulile ukuze sihlele ukulethwa ngokusheshwa ezibhedlela, futhi saxhumana nemisebenzi zezempilo ukuze sabelane ngolwazi mayelana nokulimala kwabantu.

Ukweqa imishanguzo ye-HIV kungaholela ekwehleni kwamazinga omjovo, wegcinwe emzimbeni. Okwenza ukuthi igciwane likhule futhi libe namandla amakhulu. Lokhu kungaholela ekuthukuthiseni kungaphumeleli kwemithi okwenza kube nzima ukuphatha yisifo ngokuzayo. Ngaphezu kwalokho kungaqhubeki nokwelashwa kungandisa amathuba okundlulisa i-HIV kwabanye abantu emphakathini.

Izindlela ezinempilo nezivikelekile ngokwehlisa isisindo sifaka ukudla . Okunomsoco, okugxilile imifino, izithelo, ama-protein anempilo njengezinhlanzi noma ubhontshisi kanye nokudla okune-fibre ephezulu. Kubalulekile ukuphuza amanzi amaningi, ukunciphisa ushukela namafutha agcwele. Nokuphuza iziphuzo ezine-alcohol kancane noma nhlobo.

Ukucindezeleka kuthinta inhliziyo ngendlela ecashile kodwa eyingozi. Lapho umuntu ecindezelekile isikhathi eside inhliziyo iyakhathala futhi lokhu kungaholela ezifweni. Kubalulekile ukuthi amadoda akhulume futhi athole ukweseka.

Izithiyo ezivamile ukufundisa usizo lokuqala ezikoleni zifaka ukungabi nokuqeqeshwa okwanele kothisha. Izinsiza ezincane zifana namathuluzi kanye noma nokungazibandakanyi kwabafundi. Abanye bacabanga ukuthi usizo lokucala luyinkukhu kakhulu kufundiswa ezinganeni.

Okokuqala ngiqinisekisa ukuthi ingane iyaphefumula futhi inenhliziyo eshaya kahle. Bese ngiy'bheke kahle ebhedini lokuhambisa ukuze inganyakazi. Ngiyaxhumana nabanye ohlangothi lwezokuphela ukuze silungisele isibhedlela esamukelayo.

Ngesikhathi ngifika endaweni yesigameko, into yokuqala engayenzayo, ukuhlola ukuphepha kwendawo. Ngiqinisekise ukuthi akukho ingozi yokusha noma ukuputshuka. Ngabe sengihamba ngiye ezimotweni ezithintekayo, ngihlola abalimale ngokunzima ukulimala kwabo. Ngisebenzise indlela ye-triage. Ngibheka phambili lapho abadinga usizo oluphuthumayo njengalabo abangaphefumuli noma abagcwele igazi, ngicinisekise ukuthi bayathuthwa kuqala.

Ukwelashwa ngesitimu kusiza kakhulu ekunciphiseni izimpawu zomkhuhlane. Ukuphefumula umusi oshisayo kusiza ukuvula indlela yokuphefumula. Kwehlisa ukuxhala kanye nokunciphisa ubuhlungu bekhanda. Amakhambi asetshenziswayo emanzini avamise ukuba nezinhlaki zokwelapha ezisiza umzimba ukube ulwe nezifo ngendlela yemvelo.

Uma bengihlela uhlelo lokuqeqesha izicashamlilo, ngabe ngifaka izifundo ezibandakanya amakhono okuxhumana ngesikhathi sezimo eziphuthumayo. Ukusetshenziswa kwezinsiza nokucima umlilo, nokuqeqeshwa kokuphila kwabantu, i-first aid or i-CPR, ngabe futhi ngigxila ekwakheni amandla womzimba nokuqina kwemiqondo ukuze bakwazi ukubhekana nengcindezi ngesikhathi sokusebenza. Lokhu kubalulekile ukuvikelana impilo yabo, nabantu abanesidingo nabo.

Ubuhlungu besisu ezinganeni bungadala ukuthakazeka futhi kungenziwa yizinto eziningi ezihlukene. Kungase kube ukudla okungavumelani nomzimba, ukutheleka , ukutheleka kwama-bacteria noma amagciwane, noma kungaya ukudla kancane. Nakuba ikhambi lendabuko lingasiza isikhashana, kubalulekile ukuyisa ingane kudokotela noma inkinga iphinda kabili ukuze kutholakale imbangela yangempela futhi kwelashwe kahle.

Amadoda amaningi abhekana nezinselelo zokusebenzisa kabi izidakamizwa, ngenxa yokwesaba ukwehlulelwa. Imikhuba yokuthi amadoda akhale ngaphakathi kanye nobunzima bokufinyelela usizo lwezempilo. Izihlelo zomphakathi zingasiza ngokudala izindawo eziphephile zokukhuluma, ukuqashwa abantu abaphilile abake babhekana nezinkinga ezifanayo kanye nokulethwa usizo eduze kwemiphakathi. Lokhu kusiza amadoda ukuthi azizwe eqondwa ngendlela futhi akwazi ukuqala indlela yokulama, yokululama.